Ukuqeda ihlazo ngokwenza kujwayeleke, u-Movember wenza kube into ejwayelekile ukukhuluma ngezempilo yengqondo, ngokugqamisa ukuthi abesilisa abaningi babhekana nezinkinga zempilo yengqondo. Lokho kusiza ukwehlisa ihlazo elihambisana nokuba nezinkinga ezinjalo, okuvame ukwenza amadoda angakwazi ukukhuluma. Ngokwenza kube yingxoxo evulekile umkhankaso osiza ukwenza amadoda azizwe ekhululekile ukwabelana ngalokho abakuzwayo.

ENingizimu Afrika kunezinhlobo eziningi zemithombo ethembekile yolwazi lezempilo, Umnyango wezeMpilo kazwelonke, i-National Department of Health, lo ngumthombo osemthethweni wolwazi lwezempilo kuhulumeni. Izikhungo zocwaningo nezempilo, kunezikhungo eziningi eNingizimu Afrika ezenza ucwaningo lwezempilo futhi zishicilele ulwazi oluthembekile, I-South African Medical Research Counsel Right. Izinhlangano ezingenzi nzuzo nezinhlangano zokuxhasa iziguli ama-NGOs, izinhlangano eziningi ezingenzi nzuzo zisebenza ezindaweni ezithile zezempilo, njengokulwa ne-HIV and AIDS.

Ukuqeqeshwa kwansuku zonke kwamaviki onke, bahlela izikhathi zokuqeqesha ezincane kodwa ezijulile nsuku zonke noma masonto onke, ukuze bagxile emakhonweni athile njengokusingathatha iphayiphi. Ukuqeqeshwa okujulile kwenyanga zonke, lapho bahlela ukuqeqeshwa okukhulu okufana nokuqeqeshwa kwesimo sangempela, ukuze kuhlanganiswe amakhono ahlukene. Izifundo zokuqabula, lapho njalo ngonyaka noma ngemuva kwesikhathi eside, baqhuba izifundo zokuqabula emakhonweni abalulekile kanye nasezimisweni zokuphepha. Ukuqeqeshwa kwesimo sangempela, i-realistic scenario training.

Ukuzinikela i-volunteering, amalungu omphakathi angazinikela ukusiza ekuphekeni, ekusabalaliseni ukudla nase kuphatheni igceke lokudlela esikolweni. Ukubhekwa i-monitoring, umphakathi ungabamba iqhaza ekubhekeni ikhwalithi nokusabaliswa kokudla, ukuze kuqinisekiswe ukuthi izingane zithola ukudla okunomsoco ngendlela efanele.

Izithiyo eziningi zingavimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni, ikakhulukazi uma kuziwa imfundo yosizo lokuqala oluyisisekelo. Lezi zithiyo zingaholela ekuqhubekeni ngokungafani kwezempilo, njengoba abafundi abathile bengase bangalutholi ulwazi namakhono abalulekile angasindisa izimpilo. Ukuntuleka kwezinsiza nezezimali, izikole eziningi ikakhulukazi ezindaweni ezisenkingeni azinazo izinto zokufundisa ezanele njengama-mannequin, e-CPR, ama-bandage noma amakhikhi osizo lokuqala. Ukuntuleka kokuqeqeshwa kothisha, othisha abaningi abaqeqeshelwe ukufundisa usizo lokuqala oluyisisekelo, lokhu kusho ukuthi abaqiniseki ngokuthi bangayifundisa kanjani kahle le ndaba, noma bangesaba ngisho nokuyifundisa ngenxa yokwesaba ukwenza iphutha.

Ukucwaswa kungenza amadoda angabaze ukufuna usizo lwezempilo, ikakhulukazi uma bezwa ukuthi isimo sabo singasebenza babukeke bekuthakathaka, noma bengamadoda. Imikhuba yobudoda ejwayelekile ingaba nomthelela omkhulu ekutheni amadoda abhekana kanjani nempilo yawo, amadoda awakhali, ukunganaki izimpawu, ukugwema odokotela. Ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo, nokukwazi ukukukhokhela ngisho noma amadoda ekwazi ukunqoba ukucwaswa nemikhuba yobudoda, izithiyo ezisezingeni lohlelo lwezempilo zingaba yinkinga.

Ngokuqondene nemiphumela emibi yize iningi le miphumela emibi ye-COVID-19 booster likhona isikhashana futhi linjengalapho ujova umkhuhlane, isibonelo, ubuhlungu endaweni yokujova ikhanda elibuhlungu, umkhuhlane omncane. Kukhona ukwesaba okunganele okusabalele mayelana nemiphumela emibi kakhulu, ulwazi olunganele abantu bangase bangazi kahle ukuthi imiphi imiphumela emibi abangayilindela futhi bangase bakhathazekile ngalapho bezwa ngemicimbi emibi engaqondakali. Ukugcizelela okungalungile, ukugcizelela kakhulu imiphumela emibi engavamile kudala kungadala ukwesaba okungadingekile, nokungabaza ukuthatha ibhusta yize izinzuzo zidlula kude izingozi kubantu abaningi.

Izindlela uhulumeni angasekela ngazo ukusungula izinqubomgomo ezicacile zokuthenga nokuhlinzeka imithi, uhulumeni kufanele abe nezinqubomgomo ezicacile nezisebenzayo zokuthenga imithi ngobuningi, okunganciphisa izindleko. Lezi zinqubomgomo kufanele futhi ziqinisekise ukuthi imithi ihlinzekwa ngokushesha nangempumelelo emitholampilo yonkana, izindlela ama-NGO angasekela ngazo ukuhlinzeka ngemithi nqo. Ama-NGO amaningi angathenga imithi nqo futhi ayihambise emitholampilo edinga usizo olukhulu, lokhu kuvame ukusiza ekugcwaliseni izikhala lapho uhulumeni ehluleka khona ukuhlinzeka ngokwanele.

Ukuminyana kwemigwaqo kwandisa kakhulu amathuba okushayisana ngezindlela eziningi, ukwehla kwebanga lokuphepha lapho izimoto zisondelelene kakhulu, kuba nzima kakhulu ukugcina ibanga elanele lokuphepha okunciphisa isikhathi sokuthi sabela lapho kunezimo eziphuthumayo. Indlela umgwaqo owakhiwe ngayo nayo inomthelela omkhulu ezingozini, ama-junction ayingozi, amajika noma izimpambano zemigwaqo ezingakhelwanga kahle lapho kungacacile khona ukuthi ubani onelungelo lokudlula i-right of way. Noma lapho kunokungaboni kahle, poor visibility kuvame ukuba nezingozi eziningi.